Kgetlho la ntlha ke palama sefofane, ke ne ke ikutlwa fela ke phothulogile mo moweng, ke sena letshogo lepe kgotsa go etsa-etsaga gope. Ka ntlha ya fa ke le motho o tlwaetseng go berekela mo maemong a a kwa godimo, ka jalo ke ne ke se na letshogo lepe. Ke ne ke tswa ke le kwa Kempton Park, O R Tambo International, ke ya kwa Durban.

Sefofane se nka ratang go ipona ke se pagame ga jaana, ke tse tsa sesole tsa ntwa tse di bonako, ka ntlha ya gore ga ke na matsapa a pele, lobelo kgotsa go direla ko godimo kgotsa lefaufau. Ka jalo, nka itumela go bona nka pagama sengwe sa go tshwana le tse o tsa sesole, tse di bonako tse.

Dibese, nkare di thusa thata mo toropong ya rona ka go fokotsa kgolagano ya dikoloi tse dintsi. Di thusa thata le ka gore ditlhwatlhwa tlase go na le ditekisi tsa rona. Di thusa ba o ba leng dikobo di magetleng, gore ba kgone ba ipolokela sengwenyana ka go tsamaya ka tsone.

Mokgwa o le mongwe o nkileng ka tsamaya ka itemogela o ne fa ke re ke reka karata eno e o botlhale, ke gore o tla bo o sokola ka inthanete. Ba go bolelela gore inthanete ga e yo ka sebaka se o, yalo ba ka se kgone gore ba ka go thusa gore o reke karata e botlhale e o, kgotsa gore o e tlatse gape karata e e botlhale jaaka o kgona gore ga o e rekile o nne o ntse o berekela mo go yone, o e tlatse.

Motho gore e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ba fiwa ikatiso kwa ditlamong tsa bone tsa dibese, ga ba go thapa. Mme maitemogelo a a siameng a go ya tirong ke gore setlamo sengwe le sengwe se na le ka mokgwa o se tsamaisang dilo ka teng, gore fa le tsa batho le ba tsaya mo toropong go ba isa ko motseng o rileng kgotsa go tswa ko motseng o rileng go ya kwa toropong le tsamaya sebaka se se rileng. Ba lebela nkare selekanyetso sa nako o ka feta go le ga nnyane kgotsa wa tsena nyana pele ga nako eo, mme se se botlhokwa ke gore o fitlhisa batho ka nako ko ba yang teng.

Dikotsi tse di diregang fa go na le strike-e ke gore batho ba ka feleletsa ba ya ba fisa dibese tse o, kgotsa sengwe go feta fo o, ya ka bo go tswala ditsela, ba fisa mo ditseleng. Maitemogelo aka ka batho ba ba amegang kgotsa ditiro, badiredi ba dibese ba le mo strike-eng, ke gore batho ba sokola thata ka dipalangwa ka ntlha ya gore ba bangwe ba bo ba setse ba tsentse madi a bone mo dikarateng tse di botlhale tse. Ba bangwe madi a bone ga ba letle gore ba ka pagama taxi 'tsatsi le letsatsi, ka yalo ba ikantse tsone dibese tse.

Dibese tsone di beetswe nako ya gore di tsamaya ka yone ka ntlha ya gore ba bo ba lebile gore batho ba kgone ba fitlhe ka nako kwa ditirong kgotsa kwa mafelong a ba yang kwa go one. Ga gona sepe se sengwe se e leng gore motho o ka se dira fa bese e ka go ema ka dinao, se se leng teng fela ke gore o go ikela ko sepalangweng se sengwe e leng e thekisi. Selo sa botlhokwa fela ke gore o tshware nako ka ntlha ya gore yone ga e emele motho, motho ke ene a tlamehileng a e emele.

Nnyaa, lebaka lengwe fela le ke ileng ka siwa ke bese ka lo ne ke ka ntlha ya go sa tshware nako. Ka ntlha ya gore yona e tsamaya ka nako, e phela e tshwere nako. Nna ke ne ka latelwa, ke ka mo o ke ne ka iphitlhela e le gore e ntshile bese, go sa tshwareng nako.